Tanihi mutirhi wa purasi swi na nkoka swinene ku twisisa leswaku e lembeni ku na nkarhi wo byala swimilani ku na nkarhi wa ku tshovela mihandzu leyi u nga yi byala so hi minkarhi ya timpfula tanihiloko i ri mutirhi wa purasi i fake i va i swi tiva leswaku a swi koteki ku i nga byala swimilani hikokwalaho ka ku loko i byala swimilani hi nkarhi wa timpfula swimilani leswiyani swi nga ka swi nga tshami ehansi ka misava hikokwalaho ka ku swi ta khukhuriwa kambe ka nkarhi lowu koka ku nga riki na timpfula i nkarhi lowu i byalaka hi wona ku ka nkarhi wa timpfula swimilana leswiya i nga swi byala swi ta va swikhomelerile ehansi ka misava hi nkarhi wa timpfula swi ta kula i ta kota ku tshovela mihandzu leyi i nga yi byala.

Mina ndzi ehleketa leswaku swiyimo swa maxelo swa khumba minxavo ya swakudya hikokwalaho ka ku elembeni ku na minkarhi ya mihandzu hi ku hambanahambana ka yona na minkarhi hi ku hambanahambana ka yona. Hi nkarhi wa malamula malamula ma va ma tele ma va ma nga durhi mara hi nkarhi lowu wo ka wu nga riki wa malamula ku kuma malamula a maxopeni a swi olovangi and nakona loko wo ri kuma lamula ri va ri kha ri ri durha swinene.

Mina ni vona hi nga ri swi kahle hikokwalaho ka ku swi hlayisa swakudya swi ri ni ntiko wa swihlawulekisi, swi pfuna ku endla le ri ringaneke, swi pfuna ku sweka ekaya nakona swi pfuna mbilu ni vuhlayiseki bya miri.

Vurimi byi hoxa byi hoxa xandla hi ku endla mintirho emasin'wini, hi ku endla mintirho eka ku lunghisela swakudya, hi ku endla mintirho yo seketela varimi hi ku dyondzisa vana lavatsongo vutivi na vuendli bya vurimi.

Hi ku vona ka mina ni vona hi nga ri swikili leswi mfumo wu taka na swona wa tisa swa tisa nhluvuko eka timhaka ta swa vurimi hikokwalaho ka ku swikili leswi a swi ri kona khume wa malembe lama nga hundza na swikili leswi nga kona eka nkarhi wa sweswiwana swi na ku cinca swinene, hikokwalaho ka hikokwalaho ka ku eka nkarhi wa sweswiwani swikili leswi swi nga kona eka timhaka ta vurimi swi kota no tisela vantshwa mintirho.

Swipfuno swin'wana leswi nga pfunaka i ku ti akela ndhawu yo tshama la ti nga ta tshama kona ti nga ta tshama ti hlayisekile hikokwalaho ka ku ku na swiharhi swin'wana swo fana na tinyoka leswi hi nga ri loko swo luma mbuti mbuti yi nga vheta yi fela kwalano, swipfuno swin'wana leswi nga pfunaka i ku ti nyiketa swakudya swo fana na matluka na byanyi, mara swi na nkoka swinene ku va ku ku kamba ku matluka lama u nyikaka timbuti a ma na mi nge ti vabyisi kumbe ku ti vavisa loko ti dyile na.

Swa pfuna hikokwalaho ka ku ku na tin'wani tithekinoloji leti to ka ti nga lavi ku ku ku munhu a tshama a kha a ti cheka, tithekinoloji leti to ka ti nga laveki ku kambiwa minkarhi hinkwayo ku ti le ku tirheni na so swa pfuna ku saver mali ku kuma tithekinoloji to fana na teto ku hunguta ku hunguta mintirho na ku saver mali eka van'wamapurasi lavatsongo.

Ku na pesticides yo dlaya switsotswanq, herbicides yo dlaya switsemelela, fungicide yo dlaya fungi na yo dlaya timbuti, tinyoka ni tinguluve.

Ni vona hi nga ri swa funengetiwa ku hlayisa mbewu eka swiharhi swo karhi ku hlayisa mbewu eka timpfula.

Mina a ni voni hi nga ri swi na xandla kambe mahanyelo ya vanhu ka nkarhi wa sweswiwana ma na xandla eka macincelo ya maxelo ya hina ya sweswi.

Ku nyika vavasati mintirho ku hlayisa ka swakudya, ku dyondza vuswikoti ni ku tiyimela, ku tumbuluxa mintirho na ku na nhluvuko wa miganga kumbe mindyangu yo karhi.

Swona swi nga ka swi nga ndzi khomi kahle hikokwalaho ka ku ka mina ku ta va ku ku ri na ku lahlekeriwa ka mali leyi ni nga ta pfuka ni nga ha yi kumangiku ndzhaku.

Milawu ya ku tirhisa misava, milawu ya tinkunkulu, milawu ya vuhlayiseki bya swakudya, milawu ya vatirhi, milawu ya nseketelo wa vutshila, milawu ya ku rhumela ehandle, milawu ya swipeso swa mfumo.

Ku averiwa ka misava swi vula ku nyikiwa misava yo karhi endhawini yo karhi ku yi tirhisa, ku cinca ka misava swi vula ku swi vula macincelo ya matirhiselo ya misava yo karhi endhawini yo karhi.

Ku onhaka ka misava, ku pfumaleka, ka mati ku cinca maxelo, ku pfumaleka ka masungulo, ku pfumaleka ka mali, ku tinyika masimu hi ndlela yo ka yi nga lulamangiku, ku hlamuseriwa hi timhondzo, ku pfumeleka ku pfumaleka ka vutivi bya ntirho wa vurimi.

Na pfumela ku ri loko ku ri na ntwisisano eka muganga wo karhi ku nga va na ku tirhisana hi ndlela yo aka xirhapa ku pfuna muganga waloyo kumbe ku sungula swa mabindzu swin'we.

Makhomele ya tihuku hi ndlela ya swakudya leswi ti swi dyaka, switsongwatsongwana kumbe mavabyi lama nga ma kumekaka eka tihuku.

Ku twala loku hlawuriweke kahle, vutomi lebyi nga kahle, swakudya swa nkoka, madyelo lama tengeke, ntila wa swifuwo.

Mina ni vona hi nga ri leswi swi nga emathinini hi swona swi nga na rihanyo lerinene hikokwalaho ka ku swa kota ku tshama nkarhi wo leha swi ri emathinini swi nga bolangi.

Ni hleketa ku ku na vanhu lava va va ka va ri na vutivi kumbe vudyondzi bya swa vurimi lava va kotaka ku dyondzisa lava vo ka va nga yangiki exikolweni xa vudyondzi bya bya swa vurimi nakona ka nkarhi lowu nga hundza a ku nga ri na vudyondzi bya nchumu kambe vanhu a va rima vanhu a va a va tirha kahle hi ndlela ya vurimi ku nga ri na tinkingha.

Mbewu ya rihanyo lerintshwa, mihandzu ku na mihandzu yo karhi leyi kumekaka kambe mihandzu leyiwani yi dyiwa hi nguva naswona a yi kumeki ngopfu eka tindhawu ta le kule.

A ni yi tsakeli ngopfu ku yi dya hikokwalaho ka chukele leri nga tala endzeni ka yona.

Minchini yo kamela, vuhlanganisi bya switirhisiwa, switirhisiwa swa vutshunguri bya swi bya swihadyana, vuhandzuri bya swakudya swa ntumbuluko.

Mina ndzi ehleketa leswaku vantshwa va manguva lawa lavawani a va lavi ku tirha mintirho yo tika hambi ku ri na tithekinoloji kumbe switirhisiwa leswi swi va pfunaka ku tirha mintirho yo fana na swa vurimi kambe va na miehleketo l le ya ku ku tirha mintirho ya swa vurimi i mintirho yo tika.

Mina ni vona swi ri na nkoka swinene hikokwalaho ka ku loko munhu a ri na high blood matsavu yo kota ti-beetroot, ginger, na swibomu ya pfuna swinene ku ehlisa high blood ya wena.

Ti-beans, ti-lettuce, ti-cucumber, mbewu ra tihlampfi letitsongo na phina butter.

I fanekele a kota ku ti pfulela ku tiva na ntshunxeko, i fanekele a kota ku ti pfulela ku ti kota ku dya swakudya swin'wani na swin'wani leswi ti hlanganaku na swona hayi swakudya leswi ti nyikiwaka swona.

Mina ni tsakela swe le mathinini hikokwalaho ka ku swa le mathinini swi last-a nkarhi wo leha, swa le mathinini swi swi na rihanyo ku tlula leswin'wanyani hi swi tirhisaku, swa le mathinini naswona swi chipile swinene.

Matamatisi, tinyawa, xipinachi, ma-banana, swifaki na mihlata, swakudya swa mina swi basile naswona swi kurisiwe hi ndlela ya ntumbuluko, a swi tirhisi swidzidziharisi leswi nga ni khombo eka rihanyo, ndzi e tlhela ka n'wina, leswi endlaka leswaku swakudya swi va fresh-e naswona a swi fanelangi ku hundza eka switirhisiwa swo tala.

Ku tsandzeka ku kurisa vurimi bya ntirho, ku hunguteka ka vuyelo, ku hluriwa hi swikweleti.

Misava ya vumba ti-pineapple, tinyawa, marhanga, n'waxihluku, tinyungu, misava ya sendi, vanana, mapa, va vahundzi, mihandzu yo mihandzu ya malamula ni mabomu.

Mina ni nga xavisa swimilana leswi ni nga na xona eka van'wani varimi, ni siya swo ringanela ku mina ni kota ku byala, mali leyi ni nga ta va ni xavisile, hi yona leyi ni nga ta pfa ni hanya hi yona loko swimilani swa mina leswi nga sala swa ha kula.

Vurimi bya le madorobeni i ntirho wo rima kumbe ku kurisa swiharhi emadorobeni, tanihi le swivaveni le ka tiyindlu leti pfulekeke, le ka mapoto kumbe le ka marhumelo yo rima, a swi fani ni vurimi bya masipala hinkwawo kambe i ndlela yo tirhisa ndhawu yitsongo ku kurisa swakudya swo tala. Vurimi bya le madorobeni byi duma ku durha ka swakudya, ku tshembeka ka swakudya, ku pfumala ntirho, ku hlayisa mbuyelo wa misava, ku tswalela swakudya swi ri kusuhi.

Ni nga ya ni ya lava swakudya kun'wani, ni nga ya ni ya lavisisa ku swakudya swin'wani leswi swifuwo swa mina swi nga kotaku ku dya hi swihi ni ya ni ya swi xava kumbe ni ya na swi lava eka ndhawu yin'wani, mati ni nga borha mati emutini wa mina ku kota ku ni niketa swifuwo swi nwa.

Loko misava yi tlhelerisiwa eka vinyi va yona, i swa nkoka swinene leswaku ku langutisiwa swilo leswi landzelaka leswaku ku va ni ku lulama, kurhula ni ku tlhela ku va ni ku humelerisa. Ku fake ku nangutiwa leswaku ku kambela leswaku vanhu va komba vumbhoni bya vuvinyi bya ntiyiso, ku tshemba ka endlelo, ku sirhelela lava va tshamaka emisaveni leyi, ku fundisa hi ndlela yo tirhisa misava kahle, ku nyikiwa switirhisiwa swa masungulo, ku lulamisa mhaka ya hakelo eka lava tlhelelaka emisaveni, ku sirhelela ntshamiseko wa misava.

Loko u byala swikwavava u nga ha u nga ha pfumela leswaku u tirhisa ndhawu leyitsongo hi vuhlayiseki naswona ku kuma mihandzu leyi nga na nkoka swinene emirini wa munhu. Swikwavava swi tala hi tinhlavi miri vitamin C, leswi endlaku leswaku miri wu kota ku lwisana ni mavabyi wu tlhela wu wu tiya swinene, swi tlhela swi swi ri na fiber leyi pfunaka ku lulamisa nhlaselo wa swakudya naswona swi na antioxidant leswi leswi sirhelelaka miri eku onhakeni ka switibiwa swa le ndzeni.

Vurimi bya muganga byi kurisa swinene mhaka ya vumunhu kumbe ubuntu emugangeni, hikokwalaho ka ku byi pfuxa ku tirhisana, byi dyondzisa ku avela leswi u nga na swona, byi aka vuxaka bya kahle exikarhi ka vaaki, byi pfuxa mbilu ya ntirhisano ku ri ni ku navela na ku tshama njhani, byi pfuxa ku kurisa vana hi misava ya vutomi byi hlohlotela rifuwo ra muganga swin'we.

Xikongomelonkulu xa makete wa vurimi i ku hlanganisa varimi ni vatirhisi ku pfuna varimi ku xavisa mihandzu ya ntirho wa vona hi xindhzuti, ku nyika vatirhisi swakudya leswi hanyeke kahle swa le kusuhi naswona swi nga na leswi dyeke ngopfu, ku sikimeka vuxaka lebyi tiyeke exikarhi ka vurimi na vatirhisi, ku hluvukisa makete wa ndhawu, ku kurisa rihanyo ro antswa.

Mina ni vona swi ri na nkoka swinene hikokwalaho ka ku swi nga ha no yiviwa kumbe swi onheka, se loko swi yiviwa kumbe swi onheka i ri na insurance i nga ya i ya claim-a va kota ku ku vuyisela switirhisiwa swa wena leswi swi nga lahleka, kambe loko swo onheka kumbe swi yiviwa i nga ri na mali swi nga ku endla ku swi nga ku hlwerisa eka vurimi bya wena.

Mina ni vona onge vatirhi vo tala emapurasini a va tirhi ehansi ka swipimelo leswi ringaneke. Hikokwalaho ka ku ka muholo lowu nga ringaniki, mikhuva ya ntirho yo yo ka yi nga ri kahle, ku pfumaleka ka ntshamiseko wa ntirho, ku hluriwa hi le ntirhweni.

Varimi va fanele ku funengeta swibyariwa swa vona hi nkarhi wa ku swi rhumela emakete, hikokwalaho ka ku sirhelela swibyariwa eka dyambu, ku sivela ku omisiwa hi moya, ku sirhelela eka tithyakisiwa. Ku antswisa xivumbeko xa swona loko swi fika i makete na ku tlula swikombiso swa rihanyo lebyi bohiwaka.

Ku kumeka ka vatirhi swi khumba ngopfu rivilo ni vu, ni vuhumelerisi bya ntirho emapurasini, hikokwalaho ka ku tala ka vatirhi swi tlakusa rivilo. Ku pfumaleka ka vatirhi swi swi hatlisa ku hunguta vuhumelerisi. Vatirhi va le rivaleni va pfuna ku languteka ka ntirho hinkwawo, ku hunguteka ka matimba ya vatirhi, ku hunguta nkoka wa ntirho.

Mpfula yo tala yi nga va ni vuyelo lebyinene hi ku andza ka mati emisaveni, ku hlayisa swibyariwa swa ntumbuluko, na ku na ku nyanyisa mindzwalo ya mati ya le hansi.

U nga swi xava hi ku, hi ku tirhisa mali yo hlayiseleriwa. Ku tirhisa nkwekanavo, ku tekela xikweleti ebangini kumbe eka swiyenge swa mali, ku hirisa, ku tirhisa swakudya swo humesa. Ku ku hlanganyela exikarhi ka varimi. Na ku kambisisa tindhawu leti xavaka hi nxavo lowuntsongo.

Hi nkarhi wo byala ensin'wini ya wena, mbewu yi fanele ku kamberiwa hi ku hetiseka leswaku u tiyiseka leswaku yi ta mila kahle. Leswi i swi langutelaka eka mbewu i ku basa ka mbewu, ku oma kahle, ku pfumala mavabyi kumbe vuvabyi, ku kuma ntamu wo mila ku ringanela hi ku leha ku va na tsalwa ro twala. Leswi swi onhaka mbewu yo ka yi nga kamberiwangiki, ku tsandzeka ku mila ku mila ka swilo leswi nga riki mbewu. Ku hlaseriwa hi mavabyi kusuka ekusunguleni, ku lahlekeriwa hi mbuyelo ku tirhisa mali yo tala u boheka ku byala nakambe.

Ina pulani ya bindzu yo sungula purasi ya laveka swinene, naswona sweswo swi boha swinene loko u lava ku humelela eka vurimi bya ximfumo. Ku nyika vuxokoxoko bya leswi u lavaka ku swi endla, ku ringanisa mali ku koka vatswari va mali. Ku papalata ku lahlekeriwa hi mali na ku tshamiseka ka ku kula ka bindzu.

Ina u nga hlanganisa tindlela to hlayisa mati tanihi drip irrigation na mulching naswona sweswo swi tshembiwa leswaku swi ta tisa vuyelo lebyinene eka vurimi. Ku hlanganisa swi tlakusa ku hlayiseka ka mati. Ku hunguta nkavelo wa ku chela mati, ku kurisa swibyariwa hi ku antswa, ku sirhelela misava na mbewu na ku hlayisa rihanyo ra misava.

Va nga tirhisa tindlela ta ximunhu, ku tirhisa tindlela ta ntumbuluko, ku tirhisa mintirho yo londza, ku tirhisa swiendliwa.

Ndzawulo ya swa vurimi yi na mintirho yo hambanahambana yo seketela van'wamapurasi lavatsongo na varimi va va le makaya. Ku pfula hi ku pfula vutivi na ku hlayisa. Ku nyika swibye na swihlahla leswi tshamaka, ku pfuna hi mali, ku pfula tindhawu ta ku ta ku ta ku rima, ku ku sirhelela ximumu na ku tirhisa mintirho yo tshama. Ku va pfuna hi swiendlo na ku na ku sirhelela loko ku ri na swiendlo swo biha.